Ndicinge ngezinto eziye zigalelwe okanye zisetyenziswe ekwandiseni kobomi baloo nto kufuneke ikhuselwe ekukutya, okokuba ayizuba yingozi na maxa wambi xa sele ifika emizimbeni yethu, ayizusenza sigule kusini na. Ngoba zimbi zezinto ezityiwayo ukuze zihlale ixesha elide zongiwe ukuze zingakhawulezi zibole, kuye kufakwe amachiza athile. Ngoko ke, kungakubi okanye kungabuhlungu kakhulu ukuba kunothi kanti kugalelwa izinto ezizawuphinda ekugqibeleni zijike zibe yingozi empilweni yethu kuba kusithwa kwandiswa ubomi bezi zinto zigciniweyo zityiwayo, uba sekukwenzela uba zingakhawulezi zonakale okanye zibole

Mama, ndineendaba ezimnandi. Kula kholeji bendibhalise kuyo ndafaka isicelo sokufunda khona, ndiyifumene impendulo namhlanje. Ithi bandamkele kwaye ndizawukwazi ukuqalisa izifundo zam zezolimo. Into endiyivuyelayo kukuba xa sele ndiqalisile ndizawukwazi ukucela nabanye abantu balapha ekuhlaleni bathabathe inxaxheba kule fama endizawuthi ndibe nayo, ndibe nazo kwakhona nemifuno. Izawusinceda. Ayizunceda mna kuphela kodwa izawusinceda sonke thina apha ekhaya kuquka nabantu balapha ekuhlaleni. Ndichulumence kakhulu ukuva ezo ndaba, ndithi nawe mandikuxelele.

Ndibona into yokubana aba balimi basakhasayo banokuxhaswa ngokuthi kube khona into ezifana neewekhishophi bamemwe bazokuphulaphula baze banikwe neengcebiso zokubana xa kukhona iingxaki bangajamelana njani nazo. Ngoko ke, ukuncedwa kwabo ngurhulumente ngaloo ndlela, iyawunceda bonge ilahleko eninzi koko baze babe nophuhliso oluchumileyo olungakumbi.

Ukuhlangabenzana nale meko yembalela kungakuhle ukuba ndifumane amatanki aliqela ukuba ndiyakwazi. Ndibe nazo nempompo ezawuthi apho kubekho imbalela khona ndizinkcenkceshelele ngokunokwam ezi zityalo okanye le mifuno isegadini. Kwakhona ndisebenzise nezichumiso ezawuthi zincede zigxothe nantoni na enokuba yingozi nezilwanyana okanye izinambuzane ezinokuthi zifune ukutya le mveliso yam yasegadini. So, xa ndine zozinto ndizifakayo ndizifefayo izawugxotha into ezifana neentethe zingatyi imveliso. Ndiqhubeke nokunkcenkceshela namanzi, la wam ndiwakha etankini okanye ndiwakhe emlanjeni apho anokuba ayofumaneka khona xa kunganethi.

Molweni, manene. Ndiqaphele okokubana njengoba nizicheba ezigusha niyabushiyelela obu boya. Ngoku ke, njengoba ndiluhlalutya ndilujonge ndilubeke naseskalini ndibone ixabiso ndiyacebisa apha kuni okokubana niqaphele uba xa nibucheba nikhele emazantsi kakhulu. Khona ukuze sizofumana eyona mveliso ibalulekileyo okanye ifanelekileyo neludidi oluphezulu, khona ukuze kamva le wulu okanye obu boya xa buqokelelwa bugqityiwe buzawuthi buvelise iwulu yodidi oluphezulu. Ngoba into enokwenziwa ke ngoku kukubana nje kuphuculwe indlela le esibanjwa ngayo isikere okanye umtshini lo wokucheba ezi gusha. Emva koko, sawuba sifumana ke ngoku imveliso entle kakhulu.

Ezidolophini ziyafumaneka izityalo ezilinywayo nto nje abantu ke ngenxa yempucuko abaye bazisebenzise kakhulu istiya eso banaso okanye igadi ekulimeni imifuno. Ngokwahlukileyo ezilalini nanjengokuba iyimpilo yakhona wonke umntu osingqungileyo ufika enegadi yakhe enkulu elime yonke into nezityalo kangangoko. Ngoko ke, asukuba ezidolophini abantu ulwazi luncinci, nto nje ngamanye amaxesha umhlaba wokubana benze igadi uba mncinci. Awubavumeli uba balime kangangoko befuna ngongafaniyo nasezilalini apho banemihlaba okanye iigadi ezinkulu baze balime yonke into abayinqwenelayo.

Ibalulekile into yokuzazi izityalo okanye amachiza akhiwa endle okanye ehlathini okanye ethafeni. Ngokomzekelo, amachiza amaninzi aseTshayina enziwe ngala machiza akhiwa phantsi angengomachiza anobungozi emzimbeni. Ngoko ke, ibalulekile intobana umntu awazi ukuba ngawaphi na ancedayo futhi anceda entwenini na. Kuba umntu xa omnye kusenokwenzeka unomkhuhlane omnye unesifuba omnye uneswekile njalo-njalo. Akhona ke amachiza aye akhiwe emhlabeni ngumntu onolwazi nobuchule. Ngoko ke, kungakuhle ukubana umntu onolwazi olunjalo alunikezele nakwabanye abantu okanye esinye isizukulwane esisemva kwakhe, bafunde baze bakwazi nabo ukunceda abanye ngokubhekisele kwezempilo.

Ingangumbono omhle kakhulu lowo. Nanjengoko xa kusetyenziswana ngabantu beluluntu loo nto inikeza ithuba lokwakha ubuhlobo obusempilweni, nokwakhana, nokukuthazana. Kwakhona, loo nto izawuthi incede ekubeni abantu bafumane iziqhamo nemifuno engadyobhekanga okanye eyona icoceke ngolona hlobo. Kwakhona okwesithathu, ayinazindleko okanye ayizungena zipokothweni nzulu khona ukuze kube khona imveliso okanye ziyothengwa. Ngoko xa abantu bezilimela kwezabo iigadi banokuthi ke bafumane inzuzo elolo hlobo.

Umoba lo uyadingeka kakhulu ekubeni ke wenza iswekile nezinye iindidi zokutya esizisebenzisayo neziselo. Kuye kufakwe intwana yeswekile le ifumaneka kwalapha kumoba. Ngoko ke zininzi imisebenzi kamoba. Yiloo nto, kufuneka ngandlela zonke ulinyiwe usoloko ukhona usetyenziswa kwindawo ezininzi not na for iswekile, likhona nephepha eliye lifaneke apha kumoba lo xa sele ke zisetyenzisiwe zonke ezinye izidingo. Leyo ishekayo kuye kwenziwe imveliso yephepha ngawo.

Ndingamcebisa ngelithi, xa uzawulima umbona kufuneka uqiniseke ukuba umhlaba wakho ukulungele ukukhulisa umbona. Kwakhona, kuza kufuneka ube nomanyolo okanye izinto zokuchumisa umhlaba khona ukuze ukulungele ukuvelisa umbona. Okwesithathu, ubushushu bakho kufuneka bube kwiqondo elithile, bungabi phezulu kakhulu okanye bube sezantsi kakhulu, ngoba loo nto inokuthi ke ngoku ifunxe amanzi la amele kube asetyenziswa ngumbona loo ufuna ukuwukhulisa. Namanzi abalulekile. Umbona ukuze ukhule kakuhle kufuneke ube uyawunkcenkceshela kakuhle khona ukuze uzokwazi ukufunxa amanzi abenako ke ukhula kakuhle ungatshiswa lilanga.